Ke tla ba hlalosetsa ka tsela e bonolo, e hlomphehileng, empa e hlakileng, ke bontsha bothatha le hore ke ntse ke batla tharollo. Mona ke mohlala wa hore na nka ba hlalosetsa jwang. Dumelang, ke ne ke lemoha hore sefako se sentse poone ya ka kaofela, mme ke ananela kamano eo ke nang le yona le company ya lona. Ke ne ke kopa ho tsebisa hore nakong ena, ke tobane le bothata ba tlhahiso, ka lebaka la ke climate-e, ke ntse ke batla ditsela tsa ho hlaphohelwa, empa ke ne ke batla ho le tsebisa ka boemo bona, pele le ka etsa ditokisetso tse itseng. Ke leboha tshebedisano mmoho le kutlwisiso ya lona.

Boya ba pele ke ba nku, bo bitswa wool, bona bo sebediswa ho etsa masela, dikobo, dijo tsa masela, le diaparo tse futhumatsang. Boya ba bobedi ba phoofolo ke ba konyana, konyana ke nku e sale nyenyana, bo bitswa lambs wool, bo bonolo haholo, bo sebediswa ho etsa diaparo tsa bana, le masela a majabajaba. Boya ba boraro bo bitswa ulparker wool, kapa kamel hair, ke boya ba kamel-e, e sebediswa ho etsa jessie , dijeresi, dikobo le dikhafo, ya ho qetela ke boya ba mmutla wa angora, bona bo sebedisetswa ho etsa diaparo tse boleng bo phahameng, disweater le dikhafo.

Basebetsi ba polasing, ba toitoya hobane ba re ha ba tshwarwa hantle, ba re meputso ha e lekane, ba sebetsa dihora tse ngata ntle le phomolo, hape ba haellwa ke disebediswa tse tswang tshireletsehileng. ke tla mamela ditletlebo tsa bona, ke buisane le bona ka tharollo, le ho ntlafatsa maemo a mosebetsi hore ba ikutlwe ba ananelwa.

Lefatsheng la temo ya mahapu, hona le dikokonyana tse ngata tse ka senyang dijalo haeba re sa di hlokomele, upits ke dikokonyana tse nyane tse amang lero la semela, fruit flies ditshintshi tse behelang mahe ka hare ho mahapu, ke dikokonyana tse leng horeng re tlameha re di hlokomele pela mahapu. Mekgwa, ho laola dikokonyana tsena re ka sebedisa mekgwa e meraro, mekgwa ya tlhaho, re ka lema dimela tse kang, marie gold haufi le mahapu, tse qobang dikokonyana, mekgwa ya matsoho, ho bokella dikokonyana ka letsoho, ho hlahloba makhasi, letsatsi le letsatsi. Tshireletso ya temo, ho sebedisa dihlahiswa tsa temo tse dumelletsweng, empa re lokela ho etsa sena ka bohlale, le ka boikarabelo hore re se ke ra senya tikoloho. Mme mmoho ha re sebedisana mmoho, re ka e thusahala.

Ho fana ka thuso ya ditjhelete ho balemi, mmuso a fe balemi ditjhelete kapa dithuso tsa ditlhare, le meriana bakeng sa diphoofolo le dijalo, e le hore ba seke ba lahlehelwa ke tlhahiso, ho fokotsa lekgetho ha meriana le disebediswa tsa temo, ho theola kapa ho tlosa VAT ha meriana ya diphoofolo le di thibela kokonyana, ho ka thusa ho fokotsa ditjeho tsa balemi, ho rala leano la naha la ho lwantsha phetoho ya maemo a lehodimo. Mmuso o etse dipatlisiso le thupelo ho thusa balemi itlhophisa le ho itshireletsa ya phetoho ya climate-e, ho tiisa polokeho ya dijo, ka ho tshehetsa balemi ba banyenyane, le ho theha matlo a polokelo ya dijalo.

Seo ke mo eletsang sona ke hore a qale ka ho bala, bolelele ba tselaena eo a e tsamayang, a e hlahise ka dikilometer, ebe o sheba hore na koloi eo a e sebedisang e ja mafura a makae ka kilometer-a e le ngwe. Ka tsela ena a ka kgona ho bala hore na ho mo jella bokae mafura, bakeng sa leeto le leng le leng. Hape ke mo kgothaletsa ho nahana ka ho rekisa haufi le polasi ha ho kgoneha, kapa ho kopana le borakgwebo ba bang, hore ba kene mmoho ho fokotsa ditjeho. Sena se ka mo thusa ho boloka tjhelete, mme a atlehise kgwebo ya hae.

Ee, leano la kgwebo le bohlokwa haholo, hobane ke lona le bontshang hore na kgwebo e rerile ho sebetsa jwang, e ka etsa tjhelete jwang, le hore na ditjeho le menyetla di ke dife. Ha ke ne ke qala ho nahana ka kgwebo, ke ile ka leka ho ngola leano ka bo nna, empa ke ile ka hlokomela hore ho na le dintlha tse itseng, tseo ke neng ke sa di utlwisise hantle, jwalo ka tshekatsheko ya mmaraka le ditjhelete tsa pele. Ka lebaka leo, ke ile ka batla thuso ho se tsebisa tsa kgwebo, se ileng sa ntlhalosetsa hore na, ke eng e lokelang ho kenyelletswa leanong le atlehang la kgwebo, ka tshebedisano ena ke ile ka ithuta haholo, mme ra kgona ho ngola leano le hlakileng, le ka thusang esita le ha ke ka batla kadimo bankeng. Leano leo le ebile motheo wa ho ntataisa nakong eo ke qalang kgwebo ya ka.

Halo mama le papa, ke ya le dumedisa, ke na le ditaba tse monate haholo, ke sa tswa fumana kontraka ho mmuso, ehlile ke thabile haholo. Ke ile ka etsa kopo ka ngola leano la kgwebo, ka kenya ditokomane tsohle tse hlokahalang, mme ke ya le dipuisanong. Ke ne ke rapela, ke sebetsa ka thata, mme kajeno ke amohetse lengolo le netefatsang hore ke fumane kontraka, sena se tla fetola bophelo ba ka. Ke tlo qala ka ho sebetsa ka tieho, ho haha bokamoso bo tiileng, mme ke se ke ka le thusa le lona. Ke leboha tshehetso ya lona kamehla, ke le rata haholo.

Ee, ke tseba hore mobu o ka tsamaiswa ke metsi, moya di mela kapa le di phoofolo. Sena se bitswa erosion ya mobu, ke bothata bo boholo bakeng sa , hobane bo ka senya tlhahiso ya masimo le ho fokotsa boleng ba mobu, ha ke ka eletsa rapolasi hore mobu o dule sebakeng sele seng, ka mo bolella tsena tse latelang. Ntlha ya pele, jala di mela kapa mahlowa mobung o sa lengweng, metso ya tsona e tshwara mobu hore o se ke wa nkelwa ke moya kapa metsi. Ntlha bobedi sebedisa mekoti kapa metsitshwana ya ho kgama metsi, sena se thibela hore metsi a mathang ka lebelo, a seke a hlatswa mobu. Ntlha ya boraro, tjhehela kapa kgomamela masimo ka tsela ya contour plowing, ho lema o latela tlhaho ya thaba ho fokotsa phallo ya metsi, ya bone, tjhehela mobu ka manyolo a tlhaho kapa masalla a dijalo. Sena se eketsa boima le boleng ba mobu hore o seke wa fofa ha bonolo. Ntlha ya bohlano, Sireletsa diphoofolo hore di seke tsa fula ho feteletseng.